Ewe, iimpahla zokuzila zidlala indima ebalulekileyo ebomini bomhlolokazi, ngakumbi kwinkcubeko yaseAfrika nesisiNtu ngokubanzi. Nazi ezinye zeendlela ezibonisa indima yazo. Uphawu losizi nolawulo lweemvakalelo, iimpahla zokuzila zisetyenziswa njengendlela yokubonakalisa imbeko usizi nokulilungisa iingcinga zomntu oswelekileyo. Umhlolokazi ubonakalisa ukuba use kwisigaba sokulila kwaye le mpahla imnika ithuba lokuba aphile kakuhle usizi lwakhe lwangaphandle koxinzelelo lokufihla iimvakalelo zakhe. Ezi mpahla zikwahlula umhlolokazi eluntwini zimnike ixesha nomgama wokuzilungiselela kwakhona ebomini. Le ndlela inceda ekutheni anganyanzeliswa ukuba abuyele kwiimeko zoluntu ezixakileyo ngoko nangoko.

Loo meko uyibekileyo yinyani ephilwayo ebomini babantu abanintsi abatshatileyo, ngakumbi kwabo basebenza emadolobheni kodwa baneentsapho ezilalini. Kukho ixhala lokuba umntu angazinikela kakhulu kwikhaya lakowabo ade alibale okanye angakhathali ngentsapho yakhe yomtshato. Ukucacisa izigqibo kunye neqhinga kunye neqabane lakho, umntu kufuneka ahlale phantsi neqabane lakhe bathethe ngenjongo yokwakha ikhaya kwilali. Ukuba zombini bayavumelana kuye kuthi kube lula ukwenza izicwangciso zexesha elide ezingenzakalisi ntsapho. Ngokuthetha kuqala ukuncitshiswa ukungaqondani nentlupheko.

Isiko lesifudu yinxalenye ebalulekileyo yenkcubeko yesiNtu, ngakumbi phakathi kweentlanga ezifana namaXhosa namaZulu. Ukucacisela umntu ongayiqondiyo inkcubeko yesiNtu, nantsi indlela ilula necacileyo yokulichaza. Okokuqala, isifudu ligama elisetyenziswa ukubhekisa kwindlela okanye kwinkqubo yokulila ilahleko yomntu oswelekileyo. Eli siko lidla ngokwenziwa emva kokuba umngcwabo uphelile kwaye lidla ngokubandakanya ukuhlanjululwa, ukutshintsha kweempahla kunye nokubuya ebomini obuqekelelekileyo. Ukuhlanjululwa komntu okanye intsapho ebesele ibandakanyeka kwisiganeko sokusweleka ukuphelisa ixesha losizi. Oku kubonisa ukuba ngoku sele kuphele ixesha losizi kwaye umntu okanye intsapho sele ikulungele ukuqhubeka nobomi.

Ewe, impahla esiyinxibayo yinxalenye ebalulekileyo yendlela esizibona ngayo, indlela esiziveza ngayo kunye nendlela esiwugcina ngayo ubuwena bethu nenkcubeko yethu. Kodwa kuyinyani ukuba iimpembelelo zale mihla ezifana nefashoni yamazwe angaphandle, imithombo yeendaba kunye nemveliso emikhulu, ziye zatsala ingqalelo yabantu abanintsi, ngakumbi ulutsha, ziye zabangela ukuba impahla yesiNtu ihlale ngasemva. Ukudibanisa isinxibo sesintu nefashoni yale mihla, singayigcina inkcubeko yethu ngokudibanisa iimpahla zesiNtu neziphakamileyo zale mihla. Umzekelo, umntu anganxiba ijezi okanye iibhlawuzi zangoku kodwa adibanise nezacholo zesiNtu, iimbadada neentshatshelo okanye isikhafu esinemibala yesizwe sakhe. Iimpahla ezinjengesikeyiti yeshweshwe inokuthi idityaniswe nebhlawuzi yale mihla.

Molo mtshana, ndiyakuva ukuba uyakufuna ukwaluka kwaye uye ugrogrise ngoku kwaye ndiyakuqonda ukuba uyavakala ngolu hlobo, kodwa ke kukho izinto ezibalulekileyo ekufuneka sizicinge kuzo ngaphambi kokuba usuke wenze into ngaphandle kwemvume okanye ukuxoxisana nomntu omdala. Ukulinda kancinci uthethe nabazali bakho okanye umntu omdala okhathalayo akusoloko kuthetha ukuba awuyi kufumana into oyifunayo, kusenokunceda kakhulu ukuba wonke umntu aqonde izizathu zakho kwaye akuncede ngendlela efanelekileyo. Ukuba uthetha nomntu kuya kuba lula ukuncediswa uphile kakuhle kwaye ugweme iingxaki ezingakufunekiyo. Ndiyacela zama ukulinda kancinci sixoxe emva , sixoxe emva koko ngendlela esinokukunceda ngayo ngcono. Ndiyakuthanda kwaye ndifuna ubomi bakho bube buhle, yiyo loo nto ndicela ukuba ulinde kancinci mtshana.